Moreki ka maikokobetso, o ke se kgone ho etsa karete ena ka ha lebitso la hao, le lebe haholo. Mme e tlo hloka hore o nke nakonyana ya hore bobe bona bo lebitsong la ha bo hlakolwe. Hore o tlo kgone ho nka karete ya mokitlane.

Moratuwa ke utlwile hore ditefiso tsa karete ya mokitlane di tla nyoloha. Ka hoo, ke nahana hore re ke re emise hanyane ka karete tsena tsa mekitlane ka ha di tlo re ja tjhelete haholo.

Madume ofising ya banka. Ke na le bothata mona ke ne ke re ke bula karete ya mokitlane kapa hona sekoloto. Empa ha ke ne ke le makgatheng a ho etsa seo, ke ile ka fumana hore ha ke no kgona ho bula karete ena ya mokitlane kapa sona sekoloto. Ka ha ho thwe lebitso la ka le lebe. Ke ne ke botsa hore ebe nka etsa jwang hore ke hlakolwe bobeng bona. Ke kgone ho bula karete ya mokitlane ka ha ke a e hloka karete enana. Ke nahana hore e tla mpolokela tjhelete.

Moratuwa wa bona, re se re na le lekgabunyane le leng ka tlung ka monana. Ke ne ke nahana hore ho reka ka sekoloto re tla tlameha ho nyolla hanyane, ka ha dihlooho di se di le ngata ka lapeng kwano.

Motswalle ke nahana hore ke tsela e ntle eno o e nahaneng ya hore o bule karete ya mokitlane. Ke tsela e ntle hobane e tla o bolokela tjhelete. O tla reka dijo, diaparo hona kareteng ena ya mokitlane. Ebe o kgona le ho boloka tjhelete ho e salang.

Madume ofisi e kgolo ya banka. Ke butse account ya sekoloto. Empa ha ba so kgutlele ho nna le kasheno. Ke ne ke botsa hore ekaba bothata ke bofeng mono. E bang bothata ke bo le teng, ke hle ke bo ke bo hlaole le sa sele.

Nka mo eletsa hore a etse sekoloto. Mme a be le bopaki ba hore o entse sekoloto. Mme a kgutlele hape ka mo ana, a ingodisetsa ho batla karete ya sekoloto. A ba bontshe moo hore o na le sekoloto a bontshe le .

Hobaneng ha ba no kgona ho patala tjhelete enana, ka ha e e tla ba phahamela tjheleteng ya bona e nyane.

O tlameha hore o be le sekoloto se tla kgona hore o be le bopaki ba sona ka ha o etsa banka ena ya mokitlane, o tlo hlokahala hore o be o ba le sekoloto. Hape o tlameha o bo kgola tjhelete e ka hodimo. Hobaneng ha o kgola tjhelete e nyane ba tlo hana ha o bula karete ena ya sekoloto.

Ausi ke a utlwa bothata ba hao ebile ke a utlwa hore a utlwisise hore credit score ke. Credit score ke ke nomoro e hlahisang hore o sebedisa tjhelete ya hao jwang ka dikoloto le tjhelete e kenang.

O lokela ho sebedisa tjhelete ya hao ka tsela e nepahetseng hore banka e tle kgone ho bona hore o ka kgona ho ba patala ha ba o fa mokitlane. Ka hoo, banka e tla o fa monyetla wa ho bula karete ena ya mokitlane.

Madume mosebetsi wa bankeng. Ke butse account mona e nang le overdraft. Ke dula ke makala, ke dula ke bona tjhelete e ntse e tswa. Empa nna ke sa ntshe tjhelete. Ka hoo, ke ne ke botsa hore tjhelete ena e kae. Ebile ke a e kopa ka ha ke na le mabaka a e hlokang yona tjhelete eo.

Moratuwa wa bona ekare se re na le mathata ka tlung ka mona ka ha lekgabunyane ke lona le se le hlahile. Ke nahana hore re bule account e ya overdraft. Ka ha tjhelete ena re a e hloka ka ha kgabanyane la rona wa bona ha lena diaparo. Ene ke maria hwa bata o hloka hore a futhumale.

Madume dikantorong tsa banka. Ke na le bothata mona ya ditefiso tsa phaello. Ke bona ho hutswe tjhelete mona. Ene tjhelete eo e hutsweng e batla e le ka hodima matla a ka. Ke ne ke ipotsa hore nthwena e bakwa ke eng ya hore le hule tjhelete e ngata tjena. Hape, nthwena e nkentse mathateng a maholo, ka ha ke na le mekitlane e ke tlamehang ho e lefela monana. Jwale tjhelete ha eyo ya ho ba lefela ka ha banka e hutse tjhelete e ngata, e ke sa e tlwaelang.

Madume mofumahadi kapa mofumahatsana. Ke nna Phehello ke tswa ho mafapha ana a dibanka. Ke nna motho ya sebetsang, ya sebetsanang le tsa di-account tsa batho. Ke fumana hore account ya hao e salletse morao monanang e hloka ho lokiswa. Ke ne ke o jwetsa hore o hloka ho lokisa account ya hao ka ha e tla o kenya mathateng a maholo haholo. Ke bolela jwang ha ke tjho jwalo? Ke bolela hore o ka nna wa hwa etsahala hore karete ya hao e kwalwe. Mme tse ding tsa dibanka ha di sa hlotse di kgona ho thusa ka ha karete ya hao e tlabe e kwetswe ka baka la hore ha wa lokisa dintho tsa hao ka nako.